Sa pele, o tlameha ho fumana data. Mme sa bobedi, o kenye app ena e bitswang Bolt founung ya hao. Sa boraro o kena ka hara app eo, mme wa e register-a ka mabitso a hao le pasa. Le mokgwa wa ho patala hore na o tlo patala ka tjhelete kapa o tlo patala ka karete ya banka na. Mme sa boraro ke teng mane moo o kenang teng ka hare ho app, o ngolang sebaka seo o batlang ho ya ho sona. Then kamora moo, app ebe e o bolella hore na e tla, e tla o patadisa bokae. O dumellane le yona kamorao ho moo, o ka e bitsa koloi e tle.

Sa pele ke ho qala hore register-a koloi. Mme sa bobedi, ke ho nka maeto a makgutshwane hore batho bao tsebe. Sa boraro ke ho ipapatsa, hohle moo o tsamayang teng.

Tjhe, nna ha ke soka ke sebedisa Metro rail. Empa ke tseba motho a kileng a e sebedisa. Ho latela ka mokgwa oo motho a nhlaloseditseng ka teng. Nka kgothaletsa batho ba bang ba e sebedise. Hobane, ke mokgwa o monate wa ho sebedisa Metro train. Hobane terene ya teng ha e na ditshitiso. E ne le ha o dutse ka hare ka mono, o dula o iketlile e ne ha monate.

Ke hlokomela hore ke nkile mokotla wa mo, o seng wa ka ka phoso. A na nka etsa eng hore na ke o kgutlise?

Nka mo eletsa ka hore a shebe mokgwa o mong, wa ho tsamaisa batho. Ntle le ho reka tekesi. Hobane taba e buang, ha e thabisi. Hobane ditekesi di se di le ngata haholo. So tjhelete ha ho tlo ba bobebe hore a e etse.

Re latela melao ya tsela. Latela melao ya tsela, le ho latela tshubuhlellano eo ya sephethephethe ho fihlela, ebe e hafolwa.

Tjhe, ha ke rate ho tsamaya nakong tseo phathahaneng. Hobane bo ramatekesi tsela eo ba kgannang ka yona, ha se tsela e jesang ditheohelang.

E tlowa e le tsela e batho ba kgannang ka yona. Le ho tata, le ho tatela ho fihla moo ba yang teng. Le ho se hlomphe melao ya tsela.

Sa pele seo nka se etsang. Ke ho sheba mabitso dikareteng. Hore na, mabitso ke a motho o feng. Mme sa bobedi. Ke ho ya driver-eng ya bese, a kene system-eng ya bese. A shebe hore na mabitso ao a motho oo re ka se fumane dinomoro tsa ho etsa mahala, re tsebe ho mo founela. Mme sa boraro se re ka se etsang, ke hore tjhelete re tsamaye re siye diofising tsa dibese. Mme motho oo ha founelwa, a ye diofising moo dibese di dulang teng. A yo lata dintho tsa hae.

Ka mokgwa o tjena. Nka utlwisisa hore boemo bona ke taba e emeng habedi. Mohlomong nka fumana ke phoso. Mohlomong oka fumana ke ntho ya ka bomo. E bang e le phoso, ho na le mokgwa o mong wa ho patala ka karete. Empa ha o ka fumanela batho ba teng ba se na tjhelete, ka hare ho karete. Mohato o ka nkuwang ke hore batho bao ba nkuwe ba isiwe police station, ba lo tshwariswa.

Tjhe, ha ke nahane e ka atleha. Hobane batho ba ka hore makeishene a rona. Ba ikwalla ho ka tseba dintho. Ha se batho ba nang le thahasello ya ho batla ho tseba dintho. Hore na di ka etsuwa ka tsela e jwang.

Ntho ya pele e tlametseng ho e paka ke diaparo tsa ho tjhentjha. Le dijo tse lekaneng. Hobane bana ke batho be leng hore ba sokodisa, ha ba tsamaya leetong le lelelele. Ke batho ba batlang ho phela ba ja. So ntho e leng hore e ka sehlooho ke dijo tse lekaneng hore ba seke ba sokodisa.

Mona ntlha ya pele, ditshebeletso tsa rona tsa makoloi. O patala deposit mme, o bo patala kgomo e setseng kamora ha o so sebedise. Ka mora nako o tlo, o sebedisang transport-o ka yona.

Ne ke nahana re nke leeto re ye Gauteng. Ha o shebile re ka hlola, re ka hloka bokae? Hore re finyelle teng. Re ka hloka bokae mabapi le petrol le madulo, le dijo tsa pele moo re yang teng?

Ke ne ke kopa tataiso ka tsela. Ke hlokomela ekareng ke lahlehile. Ke ya Kapa mme, tsela e ke tsamayang ka yona, ya mpela e etsa hore ha se yona. A na ke tla nka tsela efeng e bobebe e haufinyana? E ka mpontshang tsela e hlakileng ya e tla mpeha Kapa.

Dintwa tsa ba tsa beng ba makoloi ha baeti. Dibakwa ke ho hloka puisano jwalo ka, ka basebetsi mmoho. Le ditumellano tse itseng, le meharo. Mme taba ena e ka qobuwa ho ka ba, ha ba le puisano le tsela ya tshebetso. E fihlellwang, e dumellanang ke bohle ba makoloi a baeti. Ha ba ka ba ba le tsela eo ba dumellaneng ka yona ya ho sebedisana.